uyakwazi utyalwa, uyakwazi utyalwa ekuqaleni kobusika okanye ekuqaleni kwentwasahlobo ngoko ke uyakwazi ukuvuna ekuqaleni kwentwasahlobo okanye ekupheleni kobusika.

Eli nyathelo aliphucukanga kuba ukutyala, ukutyala ujongilanga kungachaphazela iimarike ezinintsi ngenxa yokuba iphezulu ioyile eveliswa sesi sityalo ngoko ke ayilo nyathelo angalithatha eli.

Linyathelo elilungileyo labantu ekwenzeni igadi kuba ibenza bakwazi ukutyala nakwezinye iindawo babe neegadi zabo ukuze bakwazi nokuthengisa izityalo zabo emarikeni.

Amazwe athenga izivuno zesiqhelo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe angaphesheya ooUnited Kingdom ooChina oo-USA njalo njalo. Ngoko ke kusenza uba sikwazi nathi sifumane izinto ezivela kubo phesheya.

Kwezolimo inganefuthe kakhulu ngokuba kwimvuno xa uqale ukuvuna uye ukwazi ukuthengisela abanye abantu abasemarikeni nasezitendini apho bangakwazi ukuthengisa kwabona bazenzele ishishini labo lothengisa izivuno ezi. Ngoko ke uyakwazi ukuthumela nakwezinye iindawo njegaphesheya.

Isityalo endisithandayo endingaba nomdla wokusityala ngamaorenji kuba zinezakha mzimba iyakunceda kwinto yonke kwaye ke ngobusika .

Isityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala ndingathi yiveji ama-apile ispinatshi apho ndingakwazi khona ukusithengisa ezitendini ndibe nelam ishishini ngoko ndikwazi ukuzenzela iimali zam ngokuthengisa ispinatshi ndisivune ndisilime ndisivune ndithengise ndenze ishishini ndivule namashishini amanye asakhasayo.

Indingeko yemveliso yomoba ndingathi ayonto engathengwa ngabantu abamnyama kakhulu ngoba abantu abamnyama abafane bathengise yona kakhulu kwabantu abamhlophe ngoko ke ndingathi bana kusoloko kukho isidingo sokuba ihoywe kakhulu.

zokuvelisa esi sityali singujongilanga ndingasithatha ngokuthi ndingathi ayiso sityalo mna ndingasityala apho ngoba asenzi kakhulu imali koosomashishini asakhasayo ngoko ke ndingathi kwezinye isoomashishini kwezinye ibhizinisi ziyakwazi ukuthengisa yona batyale ujongilanga.

yomhlaba endingatyala kuwo linefuthe kakhulu kwizivuno esibe kumgangatho wokuthengiseka ngoba kufuneka uqale ukhangele umhlaba ongakwazi ukulima kuyo utyale izivuno zakho ukuze zikwazi ukuchumeka zibe zihle izivuno zakho zikwazi ukuba semgangathweni wokuthengiseka.

Eyenzekayo xa kulungiswa umhlaba kujongwa ukuba umhlaba kulungile na ukutyala kulo mhlaba bangaqale bavume ukutyala kunyanzeleke ukuba umhlaba ufanele for ukutyala.

Njengomfama wamahlathi ndingathi andinokulima kuloo ndawo kakhulu ngoba uba ndinokufumana amanzi ukuze iziqhamo zakho zibe sihle apho uzawukwazi ukuthengiseleka ebantwini.

Ndingathi ngolwazi lwam neengcinga zam uMzantsi Afrika awunayo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga impahla kwaye inkxaso ngemali ingakwenza umahluko kakhulu ebantwini ekwenzeni iimpahla ngoboya begusha.

andiyiboni ingumcelimngeni ekubeni uRhulumente weli angavuseleli imizimveliso le yavalwayo ukuphuhlisa ezoqoqosho. Ndingathi uRhulumente apho wohluleke kwizinto ezininzi akhange akwazi ukuzifezekisa amaphupha abantu.